Xa ndikwiholide ndiyakuthanda ukutyelela iindawo ezinjengolwandle kunye neevenkile ezinkulu kunye neendawo zokutyela. Ndiyakonwabela ukuba kunye nosapho lwam kunye nabahlobo bam, ukubona iindawo ezintsha kunye nokwenza izinto ezintsha.

Omnye umthetho endiya kuwongeza kumdlalo wombhoxo kukuba kungabikho mntu obambe intloko, kubekho umonzakalo wentloko kakhulu kulo mdlalo.

Amabhokobhoko zizilwanyana ezitsibatsibayo kwaye zibaleka ngokukhawuleza. Ndiyakholwa ukuba Amabhokobhoko aphila ngokwegama elo.

Ndingawususa umthetho othi amaqela akanakuthatha isikram kwi-free kick kuba kufanelekile ukuba amaqela adlale ngokufanelekileyo.

Abafundi banokufunda lukhulu kwezemidlalo. Bafunda ukusebenza nabanye ngokufanelekileyo umsebenzi weqela, bafunda nendlela yokuzibekela usukelo nokuba nesicwangciso baze babambelele kulo.

Into ebalulekileyo kum phakathi kukuba nabahlobo bam okanye ukufunda kukuchitha ixesha nosapho lwam. Ndiyakuvuyela ukuhleka kunye nezifundo esizifunda kubazali bam yaye ndiyakuvuyela ukutya kunye njengentsapho.

Bendiyakuzama ukwahlula ixesha lam phakathi komsebenzi wasekhaya nokufunda. Ndingazama ukugqiba kodwa ukuba andikwenzi ndiza kucela abazali bam ukuba babhalele utitshala incwadi bamcacisele ukuba kutheni ndingakwazanga ukugqiba umsebenzi, kungenxa yomsebenzi omninzi kodwa ixesha lincinci kakhulu.

Iqakamba ngumdlalo olungileyo kwaye uMzantsi Afrika ubulawula kwezemidlalo. Iqela loMzantsi Afrika lihle kakhulu kwaye ndicinga ukuba liyigcinile irekhodi elihle.

Izinto zokuzonwabisa zezabantu bonke. Izinto esizithandayo yile nto sonwabelayo ukuyenza kwixesha lethu elongezelweyo. Wonke umntu unento athanda ukuyenza ngexesha lakhe elisecaleni kwaye abantu banokwabelana ngezinto azonwabisa ngazo okanye babe nezinto ezahlukeneyo, kodwa izinto azonwabisa ngazo ngokuqinisekileyo azizityebi kuphela.